Izimoto zakwa-Uber nezakwa-Bolt zingandisa ukuphepha kwazo njengokuthi uma umuntu ecela ukugibela imoto babheke indawo abakuyona, nanokuthi kube khona uhlelo emafonini lwezimo eziphuthumayo la khona abashayeli bezimoto, bengakwazi ukuciphiza kalula bathole ngokushesha usizo.

Kungaba nomthelela omubi kakhulu kulabo abathembele kuwona amabhasi nabasuke bengenayo imali ngaleso sikhathi. Lokho kuchaza ukuthi abantu laba abadala kakhulukazi okuyibona abasebenzisa amabhasi angeke baze bakwazi ukuthi baye edolobheni ngendlela ekade beyifuna ukuya ngayo, sebengaya ngaleso sikhathi kuphela futhi umphakathi kungenzeka ugcine usuteleka utelekela amabhasi.

Ukufakwa kwama-Wi-Fi emabhasini ebanga elide, kungayizuzisa kakhulu inkampani yamabhasi, kanti futhi nabagibeli bangakuthokozela lokho ngoba bazothola isikhathi esiningi sokuchitha isizungu endleleni bexhumana nabathandiweyo wabo, babuke amamuvi, babuke namavidiyo. Lokho kungenza ukuthi bonke bazuze ngohlelo lama-Wi-Fi ngoba ayinto abagibeli abangayithokozela kakhulu.

Osomatekisi esikhathini esiningi yibo abavamise ukususa udweshu. Omunye usomatekisi waxabana nodilayiva wemoto encane bebanga ukuthi wamshayisa, kanti futhi usomatekisi owayengene emzileni orongi emzileni ekungesiwona okwakufanele kuhambe lowo munye umshayeli kwase kwasuka udweshu olwalungenaso isidingo.

Sikhathazeke kakhulu siwumphakathi ngokunyuka kwemali yokugibela amatekisi ngoba noma uwoyela wehla, kepha amanani okugibela wona owashintshi kodwa mengabe unyuka imali yokugibela iyanyuka. Lokho kudala ukuthi abagibeli baswele kakhulu imali yokugibela. Mhlawumbe mengaba khona indlela okungenziwa ngazo ukuthi mhlawumbe imali inganyuka kawodwa ngonyaka, futhi nalapho ukuthi uphethiloli uma ngabe wehla imali yokugibela, besicela ukuthi nayo yehle.

Uma umshayeli engasigcini isikhathi kufanele abagibeli bakhulume kahle naye. Okokuqala bamutshele ukuthi bamazisi ngomthelela abanawo ekbekene imisebenzi yabo engcupheni kanye nezingane zifika emva kwesikhathi esikoleni sekuqaliwe ukufunda ziyasala ezifundweni. Uma kuwukuthi uyaqhubeka nokungasigcini isikhathi singakhuluma nabaphathi bakhe baziswe ngendlela aziphethe ngayo ukungabalaleli abagibeli nezidingo zabo nezikhalo zabo nokuthi akasigcini kangakanani isikhathi ukuze wonke umuntu agibele ejabulile.

Kanti yindaba nithi nithatha umphakathi uma kuwukuthi futhi nizojike uthi isikhala asikho ngibe ngisibona, ngicela ukuvulela isicabha ngingene ngoba nami ngizokhokha njengalaba banye abagibelile.

Izinhlangano zamatekisi zingenza okungcono kakhulu mayelana nokuphatha imizila nabashayeli. Indlela abaphathana ngayo igcina ibeka abagibeli izimpilo zabo engcupheni. Futhi inhlangano yamatekisi kufaneke ifundise abashayeli ukuziphatha kahle ukugada kwemizila akube nendawo la abegada khona imizila, kepha bangahlukumezi abagibeli kanye nabanye abashayeli.

Okokuqala engathanda ukwazi ukuthi yini ndaba bengakaze bayehlise imali imali yokugibela. Uma kuwukuthi uphethiloli i uyehla ngoba uphethiloli uhlezi wehla, kepha imali yokugibela abayehlisi kodwa uma ngabe uphethiloli unyuka abakhohlwa ukuyinyusa imali yokugibela.

Angikakaze ngiye kwelinye izwe ngebhasi, kodwa ngiyacabanga ukuthi uma kuyiwa kwelinye izwe kufaneke kubhekwe wonke amaphepha akho ukuthi asemthethweni yini. Kubhekwe nemthwalo oyiphethe ukuthi azikho yini izidakamizwa noma izinto ezingekho emthethweni ongena nazo kwelinye izwe.